Njengoba ukhula, khula ube indoda eqotho nendoda eneqiniso. Kubalulekile ukuthi ubambelele kulokhu wena okholelwa kukhona uphinde uhloniphe umhlaba kanye nabantu. Kubalulekile futhi ukuthi uzazi ukuthi ungubani oyaphi, futhi ube indoda evikelayo. Khula uba indoda eqotho.

Kubalulekile ukuthi kubekhona imfuyo nezitshalo emiphakathini yasemakhaya. Lokhu kwandisa ukuphila, futhi kugqugquzela ukuthi badle ukudla okunempilo njengoba bazobe bedla loku kudla abasuke bekutshelile. Uma kufika izikhathi zokuvuma kungandisa ngisho umnotho uma umuntu evune okuningi kunalokhu abekulindele. Engakwazi ukuthi akudayise azenzele imali, kanti futhi nemfuyo nayo uma isiyandile yaningana, uyakwazi umnikazi ukuthi ayidayise, andise imfuyo noma athenge okunye okusuke ekudinga.

Abantu abadala abanjengo gogo nomkhulu bathola ithuba lokudlulisa izimfundiso, nezindlela okwakwenziwa ngayo kusukela kudala. Badlulisa amasiko enjengoba enjalo futhi basifundisa indlela yokuphila esisuke singayazi. Nesizobambelela kuyona, siyidlulisele kwezinye izizukulwane.

UNkulunkulu anibusise, anigcine esandleni sakhe somusa. Uhloniphe, umthande, futhi umunakekele umyeni wakho mzala.

Kubalulekile ukuthi izizukulwane ezizayo zifunde, ukuze zingalahleki ububona. Kubalulekile ukuzazi ukuthi ungubani, ovelaphi futhi osuke eyaphi. Kubalulekile nokubambelela emasikweni njengoba kwakwenziwa kudala. Lokhu esuke sikufundiswa abantu abadala, nathi sizokufundisa lezi zizukulwane ezizayo.

AmaZulu akholelwe ukuthi umoya walowo ongasekho, la ophumele khona kumele ulandwe, kuhanjwe naye ngehlahla aze ayobekwa endaweni yokuphumula. Lokhu kubalekile osikweni lamaZulu ngoba bakholelwa ukuthi lo moya uma ngabe ungalandwanga uzohlupha abanye.

Ulimi lwesiZulu linomthelela ngoba, laba abahlala emadolobheni asebeba nezingane, kubalulekile ukuthi izingane zabo bazifundise isiZulu ukuze zingakhohlwa lapho zivela khona nokuthi zingobani. Kubalulekile futhi ukuthi isizukulwane ezizayo sisazi isiZulu ukuze isizwe samaZulu sizoqhubeka sikhule sidlondlobale.

Indima edlalwa ngomama emindenini, indima yokunakekela, indima yokufundisa kanye nendima yokuphatha kahle umndeni nangemfudumalo.

Ukudla okusheshayo kube nabo umthelela ngenxa yokuthi kona kujwayele ukugcwala amafutha, noma kugcwale amakhemikhali. Kanti ukudla okuphekwe emakhaya ikona okunempilo. Kepha ukudla okuphekwe emakhaya noma ukudla komdabu kuthatha isikhathi eside ukupheka. Kanti ukudla okuthengiwe esitolo noma ezitolo ezisheshayo kuyashesha futhi kwenza ukuthi phakathi nesonto isikhathi sokudla sibe sifishane.

Kuyaye kusetshenziswe itshe lokugaya futhi lokhu kudinga umuntu abe nekhono lwesandla esiqinile. Kungabi umuntu oba nedumbe noma umuntu otatazelayo.

Ngiba nomuzwa wokulahlekelwa ngenxa yokuthi kunezinto esakhula nazo, thina esesingasabi nazo. Kunezinto esakhula sizibona ogogo benazo noma bezenza, intsha yanamhlanje engasakugcini lokho.